Eya, nna ke dumellana le hore kgomo ya fatshe e be molaong hobane yona ehlile ya thusa ka ntho tse ngata. Mohlala, ke e fodisa sefuba ha o e bedisa le metsi. Ke ka hoo ke reng empe e be molaong e rekiswe hohle le di-pharmacy-ing o e thole.

Batswadi kene ke kopa re etseng kopano ho re tle re kgone ho ya sekolong. Re kgone ho ba botsa hore ke hobaneng ho ba fa bana dipilisi empa ba sa re jwetsa rona batswadi ba bana ba sa re hlalosetsa hore ke eng e etsang hore ba fe bana di-contraceptives ba sa re bolella rona batswadi ba bana. Ke ya leboha.

Nna ho ya ka nna ke ne ke ka tla ka tsela ya hore ho be le button e pepetwang ya panic button hohle moo ho hlokahalang moo o tlang ho tla hlokahala thuso ya batho ba tshohanyetso mme seo se tla nka sebaka haholo ke hore mpe ba kenye hotline founung batho ba kgone ho founa ba tholahale simple e be di-line tse ngata moo dipetlele le ditliliniking. Ke ya leboha.

Kotsi ya mmele o mong ke hore o ba ka malwetse mmeleng wa bontate jwalo ka tswekere ka cotton le tse ding tsa malwetse a tlang sa kenyang empa yona ho kotsi haholo mmeleng wa bontate.

Nna keletso e nka fang motho a nwang moriana wa ARV ke hore a etse alarm mohaleng wa hae wa thekeng hore ha nako ya ho nwa dipilisi e fitlha ebe se mo letsetsa a se ke a lebala

Ke ile ka isa mohaisane wa ka sepetlele mesong a sa kgone ho hema hantle a kwaleile dinko le ka hare re ile ra ya sepetlele mme re ile ra dula re ile le mesong. Re tswile mono nong hoseng re tswile mono nong hoseng tharollo eo re ile ra qetella re thusetse. Empa hoseng ka mora dihora le dihora se re fotse mola o motelele wa tsamaya.

Ke nahana hore ho etswe diboto hohle hore banna hobane o sa tsebeng ho nako banna ba tla hafoleha lefatsheng mme ho tla sala ba ntseng ba itlhokomela. Bana ba sa itlhokomeleng ba tlabe ba se ba se ba le siye le fatsheng. Ke nahana ho jwale diboto bohle banna ba eletswe ka boitlhokomelo ka ntho enngwe le enngwe e ba e etsang. Ke ya leboha.

E nkutlwisa bohloko haholo taba ya hore batho ba fetisetswa ditliliniking le dipetlele tse hole le moo ba dulang, mme e etsa batho ba dulang le bakudi ba se ke ba phomola hantle ka hobane ya ba sokodisa le bona hore banne ba tsamaye hohle mona ba sa thole thuso ya maelana le hlokahalang. Phekolwa bakudi mme nna hoya ka nna, nna ke ne ke ka tla ka tsela ya hore tsohle ditleliniki di be le meriana e tshwanang kaofela hore e tle e thuse batho ba haufi le bona. Ke ya leboha.

Pono ya ka pension ya batho ba bona ha ya lekana hobane ntho engwe le ngwe ya tura ka hobane o ile wa phahama VAT selemong sona sena empa ho ya ka nna ho lokela hore o no phahamiswe le pension ya batho ba baholo hobane e bonahala e le nyane haholo hore e ka kwala mabaka a bona kaofela.

Nna nka o eletsa ka hore o se qhekellwe. Batla bopaki ba hore tjhelete ya hao ha e be le metsingvo se senyehelwe ke tjhelete mme o kgone ho thola ntho tsohle tse ba o tshepisitseng tsona. Ke ya leboha.

Ho ya ka nna moo ke tsebang ba tshwere batsofe ba ba tshwere hantle mme ba ba fa meriana ya bona ka nako, ba ja ka nako, ba hlapa ka nako, ba tshwere batsofe ba bona hantle. Ke ya leboha.

Hore o fumane phofu ya phokojwe ena e bitswang COVID-19 e batla o etse vaccine hore a thibe e santse e le hole le ho fihla ho wena. ke ya leboha.

Dumelang bana ba sekolo ke kgethuwe mona ho tlo le hlalosetsa ka dijo tse ahang dijo tseo tlamehang ho di ja hoba le hle le ahe mmele ya lona e tle e tiye, le hore le sekebe la le malwetse a mangata Ke dikgurunte le ditholwana di aha mmele haholo mme di fana le ka di-vitamin di. thusa masole a mmele a tle a teng a malwetse a fihla di atle, a kgone hore a di lwantshe. Ke ya leboha.

Ho ya ka maikutlo aka ho hlokahala bashemane lebollong thabeng ke hobaneng ha ba hlokomelwe hantle ha ba fuwe dijo hantle mme ha ba nwe metsi hantle. Ho ka thibelwa ha ho ka etswa dintho ka ditsela tse nepahetseng hore ba tlohelle ho hlokahala tjhabeng mono. Ke ya leboha.

Ditokelo tsa thobalano di ya hlaloswa mona Afrika Borwa. Empa batho ke bona ba sa lateleng ntho tsohle tse ba di hlalosang dipetlele jwalo ka ha ho sebedisa kgohlopo ha ba e sebedise mme e ba tlise ha ba sa e sebedise. Batho ba kgutla ba tshwerwe ke malwetse a e kang di-STD kapa STI jwalo ka bo di-HIV le di-drop jwalo jwalo. Ke ya leboha.

Taba ya stress ho bontate e bakuwa ke hore ke hlooho tsa lelapa ba lokela ho etsa bonnete ba hore batho ba malapeng a bona bohle ba kgotsofetse mme ba jele ba robala ba jele ba ya sekolong. Mosadi o kgotsofetse mme bona ba sa itjhebe hore ba hantle na ke yona nthwe bao ba kenang stress eo. Ke ya leboha.

Batho ba bontate ba lokela hore ba tlohelle ho ipha mathata a mangata ba soka ba sebetsa ke ka hoo o bona banna ba bangata ba na le stress hobane ba ipha mathata a mangata ba soka ba fumana mesebetsi. ke ya leboha.

Ho dula ka tlung nako e telele matsatsing a mang ho ka ama kelello ao ka hore ha o bone ntho tsohle tsohle tse fe tse etsahalang ka ntle. Diphethoho hohle hohle moo o dulang teng. Ha o kgone ho di bona, mme eo e ka o lematsa kelello haholo o tla utlwa eka o salletse morao.

Ho kotsi hore o se nwe meriana ya hao ka nako le ho se je hobane o tla iphumana o so le maemong a hore sepetlele ba se ke ba kgona le ho thusa ka lebaka la hore ha o ntso o sa nwe meriana o sa je hantle.

Tsela tsa kgale le tsa hona jwale ha di sa tshwana mme batjha ba hona jwale ha ba itlhokomele ho hang ha ba e thibele pelei ba mathateng.